Nna motho ke na le yena motho eo ke mo ratang, oo e leng thatohatsi ya ka dipapading ebile le ngotswe lebitso la hae mona na leotong la ka.

Papadi tse nna ke di kgonang e nka e bapala ke papadi ya , yona haholo ke yona e ke e tsebang, ebile ha ho ka thwe ho iwa tlhodisanong ya matjhaba, a ho ka nkiwa nna nka kgutla le yona nka ya le .

Ntho ya pele e ke tlo mo botsang yona ke hore, dipapadi di kae, tse bang teng haholo mona mmusong. Bana ba ba kae dipotso tsa bobedi, ya boraro ke hore ke tse feng dintho tse hlokahalang tse ba ka batlang, re ba thuse ka tsona.

Ho bapala dipapadi di thusa haholo hobane di etsa hore mmele wa hao ebe mmele o motle. Ha o kgathale ka pele, ebile ha ho motho ya tsofalang ka pele.

Nna ka pono ya ka, ke bona hobane mona na Afrika Borwa, ha re batho ba nkang dipapadi jwalo ka ntho e ka phedisang motho. Ke ka hoo ho sa kenelwa hobane ha ke bone ba e nkela hloohong.

Haholo wa kgona hore e be baetele ba pele ba hlwahlwa. Bona jwalo ka Caster Semenya hore ke motho ya dipapading e be le a phelang hantle.

Ekaba ntho e nka e post-a mona ho di-social media. Ke bolelle batho ka taba eno, ke pele ke ba bolelle hore haebe mohlomong ba batla ho tlo bona mo a na dula teng. Ba nteletse nka kgona hore ke tlo ba ID ya bona, ke ba bontshe ebile ke ba bolelle hore ke tlo ba charge-a bokae.

Ntho e le e hlokang ho etsa ke hore le tlameha hore pitsa e nngwe le e nngwe eo o e phehileng, o shoot-e o post-e hore o tlamehile o mme o post-e letsatsi le letsatsi. Ka tsela eo o tlo kgona hore o ba na le baetelle ba bangata. O se ke be wa utlwa bohloko ha batho ba ngotse ntho tse mpe tseo wena o sa di rateng. Etsa ntho eo wena o e ratang, o tla bona bophelo ba hao bo tswela pele.

Ntho ya pele ya nka e etsa ke hore ke kene mane internet. Ke kgone ho bona hore ntho tsa ho gym-a ke bokae. Ke bone le nna hore ke na le bokana, ke qale ke reke tseo nka kgonang ho di ke di reke. Ebile ke bolelle batho ke kene, ke bolelle batho ba ke tsebang hore ba rata ho gym-a, bona nka ba lefella di-seventy ranta kgwedi le kgwedi.

Papadi e ke e ratang haholo nna ke bolo. Ke a e rata, melao ya bolo ke hore ha wa tlameha hore o o lematse motho. Ha wa tlameha le hore ha o le ka hara lebokose le korang, o o hate motho kapa o ha o ka ba jwalo, ho tlo bo na le ntho e bitswang hore ke penalty.

Sehlopha sa rona hangata ke tloha se thuswa ke batho ba mmuso, hobane batho ba moo re dulang teng ba rata haholo sehlopha sa rona. Jwale hangata e ba batho ba ka reng ba nne ba re lefelle tjhelete, ha ba na le yona.

Ho ikwetlisa ha se ntho eo o o tlameha hore o etse le ha o sa batle empa ho na le melemo ha o ikwetlisa. Ho na le melemo e mengata. Ha o motho ya tsofalang ka pele le mmele wa hao o ba motle, empa ke sa tjho ha se ntho e e o tlamehileng, ha se setlamo.

Ka nnete, ha se ke bua ka maikutlo aka ke utlwa ke le motho a sa thabang hohang. Ha ka se kgotsofala le hanyenyane. Ha ka utlwa ke thabile. Pelo ya ka e bohloko, pelo ya ka ebile e robehile.

Thabiso ha ya loka hohang ntho etsang. Hobaneng so o sa hlomphe? Ha o hlomphe le batswadi mme o na ngongorehile haholo ka wena, hobane wena o so le ngwana ya fetohileng, o fetohile haholo. Ke bona ebile ho le betere hore o tlohele taba tsena na tsa hao tsa dipapadi hobane ekare ke tsona tseo o keneng ka kelellong. Ha o utlwe, ha o utlwe.

Le nna ke kile ka di bona, e tsona haholo ke bona nna di mpha matla hore ke sebetse ka thata, hore ke kgonne ho le nna hore ke lokisetse batswadi ba ka ntlo. Di di di nketsa hore di ya mpontsha hore ho ya kgonahala e, ho boima, empa ho wa kgonahala.

Taba tse monate tse ke lakatsang ho le bolella yona. La ho hopola ha ne ke le jwetsa hore ke tlo tlameha hore ke ye kantorong ya mmuso? Ke tswa teng hee, ene ke fumane tjhelete. Ke fuwe tjhelete ya hore e tlo kgona ho re thusa mabapi le dipapadi tsa lona. Ke tsona taba tseo tse monate ne ke lakatsa ho le bolella tsona.

Mabaka a mang a etsang hore re tlamehile, re kgothaletse tse bana hore ba bapale dipapadi, ke hobane ke hore dipapadi di ntsha bana dikotsing tse ngata. Dipapadi di ntsha bana ditabeng tse ngata, hobane nako e ngata ba tloha ba le kwana na dipapading ha dintho di etsahala makeisheneng. Hape le ho ima ha banana, ho wa theoha haholo hobane ha ba na nako ya ho dula feela ho ba ba ba ba etse ntho tsa batho ba baholo.